Izinselelo umlimi abhekana nazo uma ezoshintshanisa izitshalo, uhlobo lwenhlabathi azolisebenzisa, kanjalo futhi nomanyolo ekufanele awusebenzise.

Ubuchwepheshe bubaluleke kakhulu eNingizimu Afrika ngoba budlala indima enkulu ekuthuthukiseni ezolimo, ikakhulukazi endimeni yokuxhumanisa abalimi uma ngabe kufanele bexoxe ndawonye, kanjalo futhi nokusabalalisa ulwazi olusemqoka, futhi , okunye futhi okudlalwa yindima yobuchwepheshe, ukuthuthukisa izinsizakusebenza ezisetshenziswa abantu abalimayo.

Izitshalo ziyavuneka kakhulu ngezandla zivunywa abalimu abasuke bengenazo izinsizakusebenza kwesinye isikhathi, noma izitshalo ziyaye zidinge ukuthi zivunwe ngesandla ngenxa yobumumqoka bokuthi kufuneka kube yilabo bantu abathile abakwazi ukuthi-ke bavune lezo y'tshalo ngezandla, ngenhloso yokunakekela imvelo nangenhloso yokwenza isiqiniseko sokuthi, isitshalo ngaphambi kokuba sivunwe, sesivuthwe ngokwanele yini ukuthi sesingavunwa.

Izindlela zokubeka izinguquko zami phambili, ukuqala ngokuqeqesha kuqala abasebenzi abasuke bezovuna, noma ukuxwayisa, noma ukuhlela imihlangano ezogqugquzela engisuke ngisebenza nabo ukuba sekuzovunwa ngesandla, nezizathu ezingenze ngaze ngafinyelela lapha ekutheni kufanele ukuthi-ke kuthathwe lezo y'nqumo ey'kanjalo. Bese-ke siba nokuqeqeshana ukuthi-ke izitshalo ezithile ukuze zivuneke ngesandla, kufanele ukuthi-ke silandele yiphi imigomo nemibandela ukuze zingalimazi izitshalo.

Imiphumela engiyivunile ukuyikala ngesandla kungathatha ibanga elithi, ngingasizwa ngisho nawukubona engikubonayo ngamehlo, nesisindo, uma ngabe ngihlukanisa noma ngiqhathanisa lezo zijumbana noma lawo masaka engisuke ngiwavunile. Yileyondlela engingakwazi ukuthi-ke ngikale ngayo imiphumela, ukuthi-ke isisindo esesandleni sokudla sisinda kangakanani kunesisindo esesesandleni sokunxele, nanokubaka ngeso ubukhulu besivuno engisuke ngisivunile. Yilezo ndlela lezo ezingasebenza ukulekelela.

Indlela engcono yokulwisana nesimo uNokuthula abhekene naso, ukuthi aqale athole ulwazi olugcwele ngalezo zinambuzane ezimhluphayo ekutheni zidle izitshalo. Uma ngabe eselitholile ulwazi, bese athenga izibulali magciwane, noma izibulali zinambuzane eziqondene ngqo nalezo zinambuzane ezimhluphayo ekubulaleni lezo zinambuzane.

Ukulima nokulima kuba nomthelela omkhulu ekuvundiseni inhlabathi, kanjalo futhi nasekuguqukeni kwenhlabathi ukuthi ithole imisoco eyahlukahlukene ezobe iwa ezitshalweni.

Yebo, zibe khona izingqinamba, noma izinselela ezibe khona ngenkathi ugogo uMamNdleko ezama ukukala or imigqa, noma olayini phakathi nengadi noma naleso sivande. Ezinye zezingqinamba ukuthi, isivande asimanga saqonda sathi thwi, kodwa kukhona lezo y'ngxenyana ezincane ezidinga ukuthi uma ngabe ukala, ukale ufinyelele ephuzwini elithile, ungakali ufinyelele ephuzwini eliphelele, njengamanye amaphuzu. Lokho kwenza ukuthi-ke imigqa noma imilayini engalingani yonke.

Ngithe sengithi ngiyovuna ummbila, kanjalo namathanga, mameshane, ngabona isimanga engingazange ngize ngicabange ukuthi ngiyoke ngisifice. Izikhwibi zombila, phakathi zonke, bezingazuthi ziphuma inhlabathi. Ngithe uma ngabe ngizivula, ngafica izibungu phakathi ezahlukahlukene, ey'nkulu kangangokuba akukho nokukodwa engigcine ngikuvuna emmbileni. Kanjalo futhi nasemathangeni, ngithe uma ngabe ngithi ngiwakha phansi, uma ngabe ngiwathatha ngaphansi abekade esephelile wonke, ngenxa yokuthi kunohlobo oluthile lwey'ntuthwane olukhulu obekade ludlala wona lamathanga. Ngagcina futhi ngingatholanga lutho lapho kulawo mathanga lawo. Kungiphathe kabi kakhulu lokho.

Kubaluleke kakhulu futhi kusemqoka kakhulu ukuthi-ke, kufundiswe, kuhlonziswe mayelana nokudla okutholakala mahhala kwasendle. Kuningi kakhulu ukudla okwakudliwa okhokhomkhulu bethu, okuyaye kube nomisoco eyahlukahlukene, engasatholakali kalula futhi okukhomba khona ukuthi-ke iyadingeka. Izinga lezifo seliphezulu kakhulu. Uma ngabe abantwana bengafundiswa bese phansi ey'kolweni, ezinye zezifo yingakwazi ukuthi-ke zigwemeke ngenxa yakho lokhu.

Ngokucabanga kwami abantu abadala kubo kwaThami, bazomluleka, yebo, bathi angeke kuze kube lula ukuthi-ke athole imali ngaphezu kwalesinqumo esathathwa umphakathi, kanjalo futhi nebhange lokuthi usemncane kakhulu. Kodwa lokho-ke, akumvimbi ukuthi-ke aqhubeke ngenxa yokuthi, kunoxhaso azoluthola ekhaya, okungenzeka ukuthi kuzoba khona umuntu omdala ozophuma ayoboleka imali, alekelele uThami ukuthi aqale ibhizinisi, noma aqale ukulima esigabeni akusona, aze akhule, aqine, akwazi naye ukuthi-ke, ayimele.

Okokuqala nje engingasekela ngakho, ukuthi labo engisebenza nabo ngibenze baqonde ukuthi umsebenzi usuzothanda ukuba mningana futhi usuzothanda ukuthi udle kakhulu emandleni. Okusho ukuthi-ke, sekuzodingeka ukuthi-ke, isikhathi ebekade sisetshenziswa, noma kuqalwa ngaso sengezwe, kanjalo futhi nesikhathi sokuphuma sithi ukwengezwa ukuze sizokwazi ukuthi-ke siqede wonke umsebenzi lo okufanele-ke ukuthi siwuqede. Kanjalo futhi ekulimeni, kunezinto noma kuney'ngqinamba esohlangabezana nazo ekufanele ukuthi-ke sibesikulungele ukuthi-ke noma kuthiwa kuhlangana, sihlangana nani, lokho esiyohlangana nakho sobhekana nakho ngaleso sikhathi.